Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama thata bašwa mo go tlhokeng tiro, ka gonne tota data e tura thata go feta go nna le madinyana wa palama wa ya go batla tiro, ditlhwatlhwa tsa teng di kwa godimo go gotlhe.

Nna ke dirisa data ya MTN ya five gig ya , matsatsi a le seven a le supa. Ke e dirisa five gig ke ya motshegare, go na le five gig ya bosigo gare e kopanetse ke ten. Yone e betere ka gonne e ja forty-nine ranta.

Tlhwatlhwa ya data e ke e berekisitseng mo kgweding e e fitileng e ka dira five hundred, mme ke e dirisang malatsi a le some tharo. Fa motho a batla go reka data, nna ke nagana gore a lebe ko mabenkeleng a ka tshwana le a matona a bo Shoprite, Usave, Pick n Pay.

Nka rata go nna le di gig di le hundred tsa data ka bo ke e dirisa kgwedi e yotlhe, gape nka rata gore e simolole go dira ka di ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Ke nagana gore go ka nolofatsa matshelo a rona, ka gonne go na le mafelo a mantsi a o kry-ang e le gore network-e ga e tshware mo go one. Jaanong ka five gig re tla kgona gore re tshware network-e ebile e se ke ya re sokodisa thata yalo.

Nka data e tsenyiwa ka mo slip-ing, gantsi ga ba go file. Ga o reka data, go na le dinomoro tse ba di go kwalelang go ka di dialer, gantsi mo e ke e dirisang e na le dinomoro tse ba di go fang go di dial-la.

Fa data ya me e fedile ka bonako, ke tshwanetse ke reke e nngwe, ka gonne mo malatsing ano bašwa re phela ka one. Mafaratlhatlha go ka batla mmereko jaanong go boloka data ya me, gantsi ga ke lebelele dilo tsa mafaratlhatlha tse di seng botlhokwa jaaka di video, ga se gantsi ke di lebelela, gonne ke tsone tse di jang data e ntsi.

Mokgwa o ke ratang go o dirisa ke wa go reka mowa, mme ke fetse ke o fetolele ko data-eng, ka gonne ka jalo ke kgona gore ke itlhopele gore ke batla go reka data ya tlhwatlhwa efe.

Ee, nka mo thusa go aroganya data ya ka le ene. Re na le mokgwa o re o dirisang, o re o bitsang hotspot-to. Go na le sengwe se ke se light-tang mo founung ya ka le ene, a light-te ya gagwe e re e bitsang Wi-Fi, mme a kgone gore a dirise data ya ka mo founung ya gagwe go ka send-a email.

Ditlhwatlhwa tsa data ya mogala di tla ama badirisi ka gonne data e e betere ke yone ya unlimited, go na le ya limited. Ya unlimited o ya go e dirisa go fitlha mo kgweding o be ba go tsenyetsa engwe gape.

Tiriso ya megala e e botlhajana e siame, go ka dirisiwa ke baithuti ka gonne mo malatsing ano dithuto tse dintsi di batla se re se bitsang re re ke research, so gantsi mo mafaratlhatlheng ba kgona go kry-ya se ba ka se dirisiwang mo di research-eng tsa bone.

Ke nagana gore e thusa thata mo dithutong tsa ditheo tse di kgolwane, ka gonne mo malobeng nne o dirisa ditsela tse dintsi, go tshwana le laeborari, o batla di-research-e. Kajeno o kgona go dirisa yone , go ka go kwalela sengwe le sengwe se o se tlhokang.